Ndicinga ukuba lunqongophele ulwazi ingakumbi kubantu abahlala kwiindawo ezincinane ezinjengelali, abanalo ulwazi oluphangaleleyo malunga neinshorensi yobomi. Ezona baye bazikhathalele kwaye babe nolwazi ngazo zi-inshorensi ezithi zincedisane nosapho okanye iifemeli xa zithe zehlelwa lilifu elimnyama okanye kwabakho omnye wosapho oswelekileyo. Ndicinga ukuba uninzi lwabantu eMzantsi Afrika lusakudinga ukufundiswa ngeinshorensi yobomi.

Imfundo sesona sitixo sobomi. Ukuthatha isikweleti ukuze ndiqhubeke phambili nezifundo zam eziphakamileyo ndiyibona iyeyona nto ibalulekileyo ebomini bam nezothi indikhulise, ndithi ndakufumana umsebenzi emveni kwezifundo ndikwazi ukusebenza nzima ndibuyise imali yemboleko.

Kubalulekile kakhulu ukuba aqinisekise ukuba indlu ayifunayo iyahlangabezana nayo yonke imfuno yakhe. Phambi kokuba ayithenge kufuneka aqiniseke ukuba ufunda zonke iinkcukacha malunga nendawo, imixholo yokuhlala kunye nezo meko zendlu ezifanele. Funeka aqwalasela izinto ezifana nomphandle, indawo kunye nemigaqo yezoqoqosho.

Kubalulekile ukufuna ulwazi kubantu abanolwazi oluphangaleleyo phambi kokuba usayine iimpepha. Ndingahlala phantsi ndicingisise okanye ndizame ummeli oza kuthi andicacisele ngazo zonke iinkcukacha phambi kokuba ndityikitye iimpepha.

Iakhawunti yokonga yimveliso yasebhankini apho ugcina imali yakho ikhuselekile kwaye ufumane inzala ngokuhamba kwexesha. Isebenza kakuhle ukugcina imali ukuze isetyenziswe kwixesha elizayo. Umgaqo kqubo wokurhoxisa imali kwangethuba okanye phambi kwethuba uthetha ukuba xa uthabatha imali yakho ngaphambi kwexesha enivumelene ngalo nebhanki unokuhlawuliswa imali okanye ungaphulukana nenxalenye yenzala yakho.

Kubalulekile uba ne-app yebhanka kwifowuni yakho kuba yenza izinto zibe lula kwaye zikhawuleze. Ngale-app ungakwazi ukujonga ibhalansi yakho, uthumele imali, uhlawule kwaye ufumane izaziso xa imali ingena okanye iphuma kwiakhawunti yakho. Konke oku ungakwenza naphi na nangaliphi na ixesha, akufunekanga ude uye rhoqo kwibhanki.

Ukuba ninqwenela ukuboleka imali ukuze nithenge indlu kubalulekile ukuqonda indlela yokuhlawula idiphozithi. Idiphozithi yinxalenye yemali yexabiso lendlu eniyihlawulayo phambi kokuba nifumane imalimboleko evela ebhankini. Ukuba unediphozithi ephezulu, oku kunceda kakhulu kuba ibhanki ikubona njengomntu othembekileyo kwaye onoxanduva. Iya kunciphisa imali oyibolekileyo, nto leyo ethetha ukuba nemali oyihlawulayo ngenyanga iya kuba sezantsi. Iphucula amathuba akho okwamkelwa kwisicelo semboleko, ngoko ke ukuhlawula idiphozithi kwangethuba okanye ngokungaphezulu kunokwenza umohluko omkhulu ekwamkelweni kwesicelo sakho.

Ewe, ibalulekile indlela ejonge kuyo indlu okanye icala ejonge kulo ngokuxhomekeka kwizinto ezifana nokukhanya kwelanga, umoya, ukusetyenziswa kwamandla kunye neenkolelo zesiko. Umzekelo, kwiindawo ezibandayo indlu ejonge emantla inokuba ayifumani ukukhanya kwelanga okwaneleyo kwaye iyabanda, kanti kwiindawo ezishushu inokuba luncedo ekwenzeni indlu ihlale ipholile.

Ewe, kubalulekile uba ne-ephu yebhanki kwiselula kuba yenza izinto zibe lula ezifana nokuthumela imali, ukuthenga umbane, ukuthenga umoya okanye i-airtime kwakunye nokujonga imiyalezo yemali ephumayo nengenayo kwibhanki.

Ndingamcebisa ngokuthi athethe nomatshonisa okanye umbolekisi wemali athobe inzala ephezulu yemali ukuze akwazi ukubhatala ngezavenge ityala ade aligqibe. Emveni koko azame kangangoko ukohlukana nokuboleka imali engekho semthethweni kuba ingamfaka engxakini.